Awa, ayikho nayinye ingoma engiyikhumbulako ebegade siyidlala, siyivuma lokha nangisadlala imidlalo esikolweni.

Ingoma engenza umntwana akhuthale khudlwana yingoma enande ethi, mhlamunye umntwana loyo nakaphethe ibholo mhlamunye ninande nibiza igama lakhe nimkhuzela njalo. Umntwana loyo uyakhuthala njalonjalo, naloya nakaphethe ibholo nimkhuzele nibize igama lakhe njalonjalo. Woke umntwana uyakhuthala .

Awa, abantwana akusikanengi badlala imidlalo yobungani.

Awa, abantwana abavalelwa ngaphandle ngombana bayabakhuthaza kuhlekuhle ukuthi nabangaragela phambili badlale imidlalo nabo bazokudlala ematatawini amakhulu la.

Awa, lo umdlalo wokweqwa kwentambo ulunge khulu nawudlalwa eentradeni ingasi eenkolweni.

Iye, kufanele bona nayo le imidlalo yendabuka itlolwe phasi ukuze isizukulwane sesizukulwane bazokuthi nabakhulako bayithole ikambiso yesintu le.

Imidlalo yendabuko, imidlalo edlalwa emakhaya ebelokho ikhona ekadeni nanamhlanjesi isadlalwa emakhaya.

Imidlalo le ibaluleke khulu imidlalo yendabuko ngombana ihlanganisa abantu, ihlanganisa umphakathi. Ifundisa ngokuthi umuntu akwazi nje ukuzijamela ibaluleke khulu nje emphakathini.

Imidlalo esadlalwako ngakithi ekumidlalo yendabuko iyadlalwa intambo, ukweqwa kwentambo, kudlalwa iinketo, kudlalwa amathini, kudlalwa nama-ali.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa kuhle khulu abantu ngombana kuba khona amaphaliswano abakhona lapho abantu bafuna ukukhipha khona ikghono labo. Bese-ke abantu bayaphikisana, bayaphalisana, kube mnandi kube njaya babumbane-ke.

Ilutjha lifunda ukuzithabulula, lifunda ukuthi babambane nokuthi babe babantu abaziphatha njani ekukhuleni. Imidlalo le yendabuko le, ineemfundiso ezinengi ezibalulekileko elutjheni lanamhlanje.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ukuze isizukulwane sesizukulwane sazi ngayo imidlalo le begodu ingasilahlekeli njengabantu bemakhaya.

Imidlalo le ihluke, imidlalo yendabuko ihluke khulu kunemidlalo yanamhlanjesi ngombana imidlalo yendabuko kanengi midlalo ebelokho ikhona ekadeni kusaphila abokhokho bethu nanamhlanjesi isese khona. Midlalo edlalwa nanyana ngabe ngubani akufani nemidlalo yanamhlanjesi, imidlalo yanamhlanjesi inemigomo nemibandela eminengi begodu abanye abakwazi ukuthi bangafinyelela bayidlale.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni amanengi begodu abantu babe khona bathumbe nabonongorwana. Iye ngiyavuma.

Imidlalo yendabuko ekusiza kuhle ukwakheka komzimba komuntu ngombana lokhanyana umuntu nakalokho ayidlala umzimba lo uyathabuleka, igazi likhamba kuhle begodu namasotja womzimba akheka kuhle.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha yikulu khulu ngombana abantu abadala bayasifundisa ngokuthi, umdlalo wendabuko bowudlalwa njani nokuthi, thina njengelutjha lanamhlanje siyidlale njani. Ngombana lo mdlalo awukatlolwa phasi akunalapho mhlambe ungaya khona wathola ubhalwe phasi ukuthi udlalwa njani. Yeke abantu abadala badlala ekulu indima.

Umdlalo engiwudlalako, engiwuthandako mdlalo wokweqa kwentambo.

Ngapha ekhaya kuthathelwa phezulu khulu. Ngapha nge-Kwaggafontein kunamaphaliswano ngendaba yomdlalo wendabuko, uthathelwa phezulu nokho

Awa, akekho nomdlalo namunye engimaziko odlala umdlalo wendabuko onjingileko eSewula Afrikha.

Iye, ngingatjho bona imidlalo le yentonga, mrabaraba akusese midlalo esingayidlala esikhathini sanje. Iye, midlalo yabantu bekadeni.

Into eyenza bona imidlalo yendabuko ingathuthuki emphakathini yethu njengemidlalo efana nebholo erarhwako, kungombana abekho abantu abasiza ukuthi ithuthukele phambili. Begodu itlhoga nabantu abangafaka imali kiyo ukuze ithuthukele phambili.

Awa, ngibona ngasuthi imali iyatlhayela kanengi. Kanengi uRhulumende akafuni ukukhipha imali ukuze nayo imidlalo le, ikwazi ukuthuthukiswa iye phambili.

Kusoziswa ngabomu ngombana imali yona ikhona, imali yinengi tle. Urhulumende unayo imali.

Ngingatjho ukuthi ngiyikutani endabeni igqubsi kanye neenketo. Lapho khona bengiyikutana yamambala.

Urhulumende nguye okufanele aqinisekise bona imidlalo yendabuko emiphakathini yethu iyathuthuka, asebenzisane namaKhosi.

Ngibona ngasuthi ngurhulumende ekufanele aqinisekise ukuthuthukiswa kwemidlalo yendabuko emiphakathini yethu ngombana unayo imali. AmaKhosi akhona awanayo imali yokuthi angathuthukisa imidlalo.

Umzimkhulu womrabaraba kufanele wakhiwe khona eSewula Afrikha ngombana umdlalo lo, usukela khona la ekhaya.

Ngingatjho bona kutlhayela kwelwazi, kanti kwezinye iindawo abasayidlali khulu imidlalo yendabuko. Eendaweni ezifana nezemaloktjhini, eendaweni ezisemadorobheni ayidlalwa imidlalo le yingakho bangayazi.

Kungenziwa bona bangayazi ngombana abantu abanengi bakhulela eendaweni ezithuthuke khulu. Eendaweni ezingemadorobheni, iindawo ezifana nemaloktjhini

Ukudlala kungawusiza umzimba womuntu bona uhlale ujame kuhle ngombana nawudlalako nje, umzimba wakho lo uyaluleka begodu uyaqina, awubi namagulo amanengi ngombana nawudlalako uzilula khulu.

Nangabe isiqhema engisithandako asithimbi iphaliswano ngiyadana ngombana vane ngilindele bona isiqhema sami lesi engisithandako sithumbe iphaliswano kodwana nangidane njalo, angilisi ukusithanda isiqhema leso ngombana singakathumbi iphaliswano. Siyeza isikhathi sesiqhema sami engisithandako bona sithumbe iphaliswano, ingakho ngigcina ngokudana kwaphela.

Imithetjhwana nekambiso yomdlalo webholo erarhwako ngesikolweni sami, akufanele bona udlale ibholo ngeenyathelo zesikolo begodu nawudlala ibholo erarhwako esikolweni sami nabanye abentwana, kufanele bahloniphe. Manidlala ibholo ningalimazani begodu nanidlala ibholo kufanele nimbathwa iimpahla ezivumelekileko bona zingadlala ibholo erarhwako esikolweni.

Kuqakathekile bona umuntu aphumule ngemuva kobana adlale ngombana nawudlalako amasotja womzimba agcina sewadinwa nawo afuna ukuphumula ingakho-ke umuntu ngemuva kobana adlale, kufanele ahlale phasi aphumule, athathe amandla ngombana nakangaqhubeka adlale, angaphefumuli angagcina sekawa begodu angagcina sekalimala.

Ngemva kobana isiqhema sebholo erarhwako sithumbe, indlela engigidinga ngayo, ngihlala nabanye abantu abajabulele bona isiqhema sebholo erarhwako sithumbile. Sijabule soke, sigiye, sigide besivume nemivumo eminengi yebholo ukukhombisa bona isiqhema sebholo erarhwako sithumbile.

Nangiyokudlala umdlalo engiwuthandako lo, ngembatha izembatho ezilula, ezingangenza bona ngikghone ukugijima nofana ngizimbethe. Izembatho ezifana nesitofi, amateki ukuvikela bona ngingarerhI amatje ngilimale, ikepisi ukuzivikela elangeni nesikibha esifitjhani ukuze ngingatjhiselwa khulu lokha nangigijimako namkha nangidlalako ngombana nawuloko udlala, ugcina sewutjhiselwa.

Isikolo sami siyisekela ngeendlela ezinengi imidlalo ehlukahlukeneko. Abanye abasesikorweni basekela umdlalo lo, abanye babasekele lo, njalonjalo. Isiqhema nesiqhema esikolweni sisekela umdlalo munye ngamunye, akunakuthi isiqhema soke singasekela umdlalo munye, bayahlukana ngeenqhema basekela imidlalo ehlukahlukeneko etholakala esikolweni sami.

Ngiyavumelana nokuthi ukudlala kusiza imisipha bona ihlale ithabulukile. Isiyeleliso enginaso kukobana, abantu mabadlale imidlalo ehlukahlukeneko ukuze imisipha yabo ihlale ithabululekile ngombana imisipha nayithabululekile, amagulo amanengi awabi khona, amagulo afana namathambo ngombana imisipha yakho ihlala ithabulukile.

Umdlalo omunye engifisa kobana ngathana bayawufaka esikolweni sami, mdlalo wegcubsi lapho kudlalwa khona ngentanjana eyenziwe ngama-plastic ngombana umdlalo lo kulula bona abantu abanengi bawudlale begodu nawuloko ukugqumagquma kiwo, amasotja wakho womzimba akavilaphi begodu nemithambo yakho iyaluleka lokha nawudlala umdlalo lo.

Umdlalo wendabuko njengomrabaraba wona ungasiza ekuthuthukiseni umnotho ngokuthi abantu abanengi bawuthande bawudlale nabo umdlalo lo womrabaraba ngombana awazi bona nawungadlala umnotho wekhethwapha ungathuthuka kangangani ingakho ke, abantu kufanele balinge bona bawudlale umdlalo lo wendabuko njengomrabaraba.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ikhuthaza amabhizinisi asakhulako ngokuwatjengisa ebantwini wephasi loke, yenza kube lula ukufanisa umthengi nomthengisi, yenza ukuvezwa kweendaba inikela ukuqinisekiswa kwemakethe begodu idosa abatjalimali nemali.

Awa, akusilo iqiniso bona ukudlala imidlalo kusiza labo ababhalelwa kulalela ebusuku, imidlalo ayikusizi lokha nawubhalelwa kulala ebusuku ngombana imidlalo idlalwa emini, ayidlalwa ebusuku ingakho ke kungasilo iqiniso bona ukudlala imidlalo kusiza labo ababhalelwa kulala ebusuku.

Umnyanya webhigiri yephasi owabanjwa ngomnyaka ka-twenty ten wakhuthaza umkhakha wezokuvakatjha weSewula Afrika ngokuletha ukuveza kweendaba ephasini loke ngezinto ezikarisako zelizweli, ukwakha iinkundla ezitjha, iinkhumulo zeenqhema, zeenqhema, zeenqhema, zeenqhema, ukukhuphula ukuhlala endaweni zokuhlala begodu nokukhuthaza abalandeli bona bahlanganise imidlalo.

Ngiyavuma bona kufanele abantu bazibandakanye emidlalweni ngombana kusiza ihliziyo bona ihlale isebujameni obulungileko ngombana lokha nawudlala imidlalo ethileko umzimba wakho uyaluleka, imisipha iyaluleka kanye-ke, nehliziyo yakho iba sebujameni obulungileko ngombana uyathanda ukuzivoqavoqa emidlalweni ethileko.

Iye, umnotho wezemidlalo eSewula Afrika uyamthathelwa ehloko ngombana imidlalo le, irhelebha abantu abanengi kwezamaphilo ngombana imithambo yabo nakudlalwa imidlalo le ngeSewula Afrika, iyaluleka begodu neehliziyo zabo zihlala zisebujameni obulungileko.

Awa, mina angeze ngalunga emjarhweni wemarathoni ngombana anginawo umoya begodu angikghoni ukubekezela. Emgijimeni wemarathoni angeze ngalunga ngombana nesifuba nginaso lingavaleka tu nangingadlala umjarho wemarathoni.

Nange ngingaphiwa ithuba lokobana, kubekhona engikutjhugulukako lapha emidlalweni engiwuthandako, engingathanda ukukutjhugulula, ngingatjhugulula imithetho yakhona ngombana eminye yemithetho ayilandelwa begodu eminye yemithetho yemidlalo engiwuthandako, ayisimithetho emihle efaneleko bona ingaba khona emidlalweni.